Sekoro sa ka sa credit card se amehile haholo ho e leng hore nka se kgone ho fumana credit card ka lebaka la hore ke na le di-account tsa diaparo tse nkileng ka di nka ha morao tse ke se ke sa kgone hore nka di patala hantle ka mokgo ne ntse ke di patala ka teng ka lebaka la tlhoko ya mosebetsi.

Ha o ye ofising ya manejara o lo tletleba ka taba eo hobane o bile le tumellano le yona banka le wena wa dumela wa ba wa sign-a kontraka ya hore tjhelete ke e beha for matsatsi a makana o tla kgona feela ho e ntsha kamora matsatsi a makana. Jwale o no sontso o tseba hore dikotlo haeba o tlo e ntsha pele le ho nako eo ho tlo ba le dikotlo tse o tlo di tholang. A ke ke be wa thola tjhelete e kalo ka mokgo wena o e lebelletseng.

Ha o batla ho reka dithepa tse tswang naheng tse ding o kena banking account o banking APP ya hao o lo bula international buying purchases moo eleng horeng ha o e butse o entse online o ka kgona hore o ka reka dithepa tse tswang naheng tse ding kapa mose.

Ne ke ka lakatsa hore ekabe selemong sena ke kenetse mokgahlo kapa setokofele sa hore ke behe tjhelete e tswalang. E kgone hore ha ke se ke e hloka. Ka nakong ya December ke tsebe hore ke kgona hore ke reke dintho tsohle tse ke tla be ke di hloka ka December. Bo diaparo bo di-uniform tsa bana bo dijo ka tlung bo diaparo tsa Christmas kapa tsa bo di thirty-one.

Ho tle o avoid-e ho kadima ditjhelete ke hore o ithute ho budget-a o dule o na le budget tjhelete e itseng o e beileng lehlakoreng incase of emergency e tla kgonang ho o thusa hore o kgaohane le dikoloto.

Dumela ne nka rata ho botsa ka application ya ka ya ho bula account ya sekoloto ho lona. E se le dibeke tse pedi jwale ke apply-ile empa ha le so kgutlele ho nna jwale ne nka leka ne nka rata ho utlwa hore na bothata e ka be bo hokae.

Teng tse ntle tsa overdraft ke hore o ka kgona ho thola tjhelete ka nako eo o e batlang. Le ka mokgo wena o batlang ho e sebedisa ka teng o ka kgona ho e sebedisa tse mpe tsona ke hore ha o so tlo kgola mokgolo wa hao. Ba tlabe ba se ba o nka a ke ke be ba re re tla hula hanyane le hanyane ba lo e hula kaofela e le jwalo tjhelete ya bona o e nkileng ka nako eo o no o e hloka.

Ha o tjhakela dinaha tse ding o tshwanetse ke hore o fetolele tjhelete ya hao ko Reserve Bank kapo ha o fihla airport o ka kgona ho fetolela tjhelete ya hao o tswang le yona naheng ya hao. O etse ya naheng eo o e fetolela hore e be currency ya naha eo o e tjhaketseng ka nako eo.

Phapang e teng pakeng tsa di-interest rates tsena tse pedi ke hore ho na le ena e ba reng ke fixed interest e leng hore ke yona o tshwanetse o patale sekolotong sa hao ho bona le ena o tsebang hore ha market rate e ka theoha kapa ya nyoloha le yona e ya nyoloha feela jwalo di fapana feela hana moo.

Motswala kgetha banka e leng ho reng tjhelete ya hao e tla hola ka bongata e le hore o kentse tjhelete e nyane e seng banka e tlo batlang hore o kenye tjhelete e ngata ho tle tjhelete ya hao e tswale haholo, o shebe di peresente tsa teng o bo di shebisisa hantle hobane di teng. Dibanka tse offer-ang di-nterest rates tse leng hore di hodimo and e le wena ke ya tshepa hore tseo ka di thabelang ho tla tjhelete ya hao e hole o se ka vele nje feela wa nka banka kapa efeng le efeng. Qala o bale pele ho tle o understand e o tsebise seo hantlehantle, Ke behela eng tjhelete ena and e tla ntswalla jwang.

Pelo ya ka e utlwa bohloko haholo ha ke utlwa hore tjhelete ya ka ebile ha ke e bala tjena hore ha e lekane ha ke mo botsa le yena o ntjwetsa hore banka e nkile interest ya yona eng eng. Hwa tjha hwa tima kwana mafatsheng pelo ya ka e ba bohloko haholo hobane ne se ke itjweditse hore ebile se ke na le dipolane tsa hore tjhelete ena ke tlo kwala kae ke kwale kae ke etseng ka yona ne se ke etseditse mabaka e ne se ntse e na le mabaka. Jwale pelo ya ka e nkutlwisa bohloko.